Umqhubi weUber, wemoto endiyikhweleyo, xa kunothi kanti ivumba lakhe liqatsele ide yangathi ugqibele kudala ukuhlamba kwaye nemoto yakhe ide yangathi iyanuka, loo nto leyo nanjengomthengi andinokukwazi ukuba ndiyichaze ngoku ndisahamba naye. Into emnandi ngoUber kukuthi xa uhambo lwakho luphelile, uUber ukuthumela i-message okanye umyalezo othi, uhambo lwakho belunjani? Ndingafaka ke pha umyalezo ochazayo ukuba ziintoni mhlawumbi abaqhubi bakaUber ndithi bazenze ukwenza ngcono ushishini lwabo.

Ndingakhetha ukuhlala, ndiyahlala kwisikhululo sebhasi. Andikwazi kaloku ukubuyela ekhaya kuba itikiti lebhasi sendilithengile kwaye nasekhayeni sebendilindile. Nesizathu ke esenze ukuba ibhasi le ilibaziseke kusenokwenzeka ukuba abaqhubi bebhasi aba noomakhenikhi bebeqinisekisa ukuba yonke into ime ngendlela. Impendulo yam nesigqibo sam, ndingagqiba ekutheni ndihlale ndilinde kwisikhululo sebhasi.

Abakhweli bebhasi bayachaphazeleka kakhulu xa kusenyuka amaxabiso wayo, kuba ngoku loo nto leyo ithetha ukuba kufuneke bahlengahlengise imali yabo ngoku yokukhwela ukuya emsebenzini, bathathe kwenye bongeze ngapha. Loo nto leyo ithetha ukuthi nezinto ezibalulekileyo ebebezenza ngoku, umhlawumbi ke ukuzonwabisa okanye ukucholachola ekhayeni kuzawucutheka apho kuba ngoku kufuneke bongenze kwimali yabo yokuphangela. Ukuphangela ke kubalulekile ngoba ka ungaphangeli awukwazi ukutya. Ndizama ukuthi ke, xa amaxabiso okukhwela kwebhasi enyuka ichaphazela kakhulu loo nto leyo.

Mandizibulisele kuni base-Road Traffic Management Corporation, nguMfundisi uNdlela lo uthetha apha. Ndihamba ngoku apha kuhola wendlela u-N one, phambi kwam kukho ilori enzima ehamba ngesantya esiphezulu kwaye ivalela abanye abaqhubi. Ndicela ukuba nenze into ngaloo nto leyo ngoba le lori inzima iza kwenza umtyangampo apho kule N one. Ndiyathemba ukuba umyalezo wam uzawufumaneka kwangexesha, kungekenzeki ingozi apha. Enkosi kakhulu.

Ndiyawuthanda kakhulu lo msebenzi, ngaphandle kokuba umrholo wam mhle kukuthi ke ndandise nolwazi lwam lwamaphondo aseMzantsi Afrika. Kumandi ukubona ilizwe lam elihle loMzantsi Afrika kanye ka ndigqobhozela kula maphondo ngamaphondo nangamaphondo, ndibone ke neendawo endinothi ke ndihambe ndiye nosapho lwam kuzo. Kwaye ukuqhuba ilori ethutha imithwalo enzima phakathi kwamaphodo indinika nexesha lokuba ikhe ibendim neengcinga zam, ndikwazi ukuplana kakuhle. Ndiyathanda kakhulu ke ukuqhuba isigadla esinemithwalo.

Mntakwethu, umhle umhle umhle umhle lo mba uza nawo nale ngcinga uza nayo yofuna ukuthenga isithuthuthu kuba unyanisile xa usithi siza kunceda kakhulu ungaxingi kwitrafiki njengabaqhubi beemoto. Ngoba kaloku nam ndikhe ndibabone abaqhubi beemoto nabaqhubi besithuthuthu kuba isithuthuthu esi asilingani nemoto. Bona ke bayakwazi nokuthi ke badlule apha phambi kwethu xa kukho itrafikhi bahambe kanye kanye phakathi kweemoto ngoba kaloku umthetho wemooto nowezithuthuthu awufani. Licebo elihle kakhulu elo mntakwethu.